Ubusela bemfuyo emakhaya uxhaphake kakhulu kwaye noba ke akwenzekanga ekhaya kuyenzeka kubanye abantu. Kodwa into esiyifumanisileyo yinto yokuba obu busela buye benziwe kakhulu ngabantwana aba balapha ekhayeni ngoba ngabo abayaziyo ukuba imfuyo ihlala phi, ifika ngabani ixesha kwaye bayayazi ukuba bangyithulisa kanjani. Leyo nto iyenza ke usapho lungakwazi ukuthembana lodwa ngoba aba abantwana asikwazi ubathemba kuba ngabo ke abafuneka begade imfuyo iba yingxaki emphakathini nasekuhlaleni.

Ukutya kwam ndiyakuthanda ukuba xa kuphekwa kuphekwe wonke umntu walapha ekhaya abe khona ekhitshini ngoba loo nto ivula nemathuba okuba sikwazi uncokola njengefemeli. Okanye sikwazi ukuhlala khe sibonisane ngezinto zalapha ekhaya njengabantu abahlala ndawonye. Ngoko ke bendithanda ukuba xa phekwa apha endlini abe wonke umntu ekhona ingakumbi amantombazana alapha ekhaya. Umngqusho ndiwufuna uphekwe phandle ukuze uvuthwe kakuhle.

Kangangoko ke kuba ke abazali bethu abanye bengafundanga, umntwana uyakwazi uba athi xa exabana nomzali aqale afake isiNgesi, into leyo ebangela uba umzali abe ngathi akaziva kakuhle okanye uba nodandatheko ngoba kaloku ngoku uzokuthetha into okanye ulwimi engaluvangayo yena. Izoba yinto ebangela uba ibe ngumqobo ngoba xa umzali exabana okanye ilweyile okanye enomsindo angaze azibone simenzakalisa umntwana.

Mna apho ndihlala khona, ndihlala namaTswana namaVenda nabeSotho namaPedi namaZulu akwakhona. Kodwa ke kuba khona imvisiswano xa sithe safumana ukwabelana ngeelwimi zethu futhi singacalucalulananga ngokuba omnye ethetha olunye ulwimi okanye ethetha noluphi ulwimi. Ngoko ke, siye sifumane umdla ngcono xa sithe sathetha ulwimi elikwaziwayo uba lithethwa ngumntu wonke, kodwa sikwafundisana nezethu iilwimi omnye komnye.

Xa kuthethwa ngesithethe sasefukiwini kuthethwa ngesithethe sokuzala kanye nesithethe sokubikwa komntwana nalapho anikwa igama lekhaya elo azothi abizwe ngalo.

Zikhona kwaye zininzi kakhulu ingakumbi sekukhona noomatshini bokuba sikwazi ukulima lula. Kuphinde kubekho nezinye ke ezize nabaphesheya, ezi zenza ukuba iintyatyambo zikhule ngokukhawuleza, kwaye zibonakala ngoku zingasekho semgangathweni ophezulu njengakuqala.

Abazali bangancedisana ngokwenza ukuba okanye baqinisekise ukuba umntwana uyalubona uthando lwabo bobabini noba bengatshatanga. Bakwazi ukuba izidingo zomntana zonke afumane izinto azifunayo ebomini bakhe kwaye nabo babe nemvisiswano ngendlela abakhulisa ngayo umntwana.

Ibhaliwe nasezincwadini ezingcwele ukuba, kuya kuhlanganisa izizwe nezizwe, kwaye ke noNtsikane wayitsho loo nto ukuba izizwe nezizwe ziya kuhlangana. Ngoko ke uthando nalo aluzikhetheli ukuba malube kubani na. Kwaye neendawo esihlala kuzo zisidibanisa nabo aba bantu. Nathi ke sifunde iindlela abaphila ngazo, nathi sibafundisa iindlela esiphila ngazo. Yiyo ke le nto kwenzeka uba sikwazi ukuba sibe nomgama omnye nabo.